Dikgwetlho di le mmalwa di ka ama go nepagala le go ikanyega ga dipholo tsa diteko tsa mmu, go ka akaretsa go farologana ga popego ya mmu, mekgwa e e sa siamang ya go tsaya di-sample le mabaka a tikologo. Dintlha tse di ka lebisa kwa ditshekatshekong tse di sa nepagalang tsa monono wa mmu le go nna teng ga dikotla go ama ditshwetso tsa taolo ya temothuo.

Ka kakanyo ya me, ke akanya gore mekgwa ya temothuo e e tswelelang ke nngwe ya bokgoni jo botlhokwa jwa temothuo ka gonne ka phetogo ya tlelaemete go senyega ga mmu le tlhaelo ya didiriswa, baithuti ba tshwanetse go ithuta go tlhagisa dijo kwa ntle ga go senya dikokomana tse di tlang mo kotsing. Gape ke akanya gore bokgoni jo bongwe jo bo botlhokwa ke tsamaiso ya mmu le metsi ka gonne boitekanelo jwa mmu ke motheo wa temothuo e e atlegileng. Baithuti ba tlhoka go tlhaloganya popego ya mmu, taolo ya le maano a go a go nontsha gape ba tshwanetse go tlhaloganya gore metsi a botlhokwa gore dijalo di kgone go tshela le go tswelela pele.

Ke akanya gore di-college tsa temothuo di ka lekalekanya dipatlisiso tsa saense le tshomarelo le go dirisa kitso ya setso ya temothuo mo kharikhulamong ya tsona ka kopanya kitso ya setso mo kharikhulamong. Se se ka dirwa ka go tlhama dithuto tsa dirutwa tse di farologaneng tse di kopanyang saense le temothuo ya segompieno mekgwa ya setso, sekai go dirisa go dira manyoro a ditshedi le go metsi.

Mo polaseng e e magareng e e nang le ditiro tse di tlhakaneng jaaka dijalo le leruo, ke tla tlhoka badiri ba ka nna three go ya six ba nako e e tletseng ba tsamaiso ya polase, tshebetso le tlhokomelo ya didiriswa, nosetso le go ela tlhoko dijalo. Ke ka tlhoka gape badiri ba nakwana ba le ten go ya go ba le fifteen ka dinako tsa tsa go jala, go roba, go tlhotlhora, go phutha le go dira.

Baithuti ba temothuo ba ka dirisa kitso ya setso go tlhama tsa temothuo tse di nang le boitshimololedi tse di tlotlang setso le science ka go batlisisa ka mekgwa ya setso ka lens ya science se se ka dirwa ka go kwala le go seka-seka mekgwa ya temothuo ya setso jaaka ya dijalo go boloka peo kgotsa taolo ya di-science tsa tlhago. Go feta moo, ba ne ba ka dirisa mekgwa ya science jalo ka go etsa diteko tsa netefatsa tsa le go ntlafatsa mekgwa ena ntle le go latlhegelwa ke botlhokwa ba yona ba .

Go kgaoganya dijalo tse di senyegileng le tse di siameng go botlhokwa mo taolong ya boleng, pabalesego ya dijo, le go fokotsa leswe. Go dirisa ditamati jaaka sekai, ditamati tse di senyegileng gantsi di bola ka bonako ka ntlha ya mabadi mo letlalong. Ka jalo go di kgaoganya mo, go thusa mo go thibeleng go senyega ga ditamati tse di itekanetseng.

Badiri ba temothuo lefatshe ka bophara ba lebane le tuelo tse di kwa tlase, go sa tlhomama, le go tlhoka tshireletso. Leano la letlole la insurance ya botlhokatiro UIF le botlhokwa ka go nne le ba sireletsa ka dinako tsa botlhokatiro kgotsa mathata. Le rotloetsa mekgwa e e siameng ya tiro le go netefatsa gore ditshwanelo tsa bone tsa motheo le seriti di a tshegediwa.

Ke akanya gore puso kgotsa setšhaba se ka rotloetsa basadi mo temothuong ka go tlosa dikgoreletsi tsa go beeletsa mo bokgoning le boeteledipele jwa basadi, le go lemogwa tshwanelo ya bone e e lekaneng ya lefatshe, matlole le tšhono. Fa basadi ba atlega mo temothuong, baagi botlhe ba nna le dijo tse dintsi, ba tlhomama mo ikonoming, e bile ba ba kgona go itshoka.

Le fa batlhomi ba ka goroga ba sa nkitsise, jaaka mothapi, kwa bofelong ke na le boikarabelo jwa go netefatsa gore badiri ba me ba na le marobalo a a babalesegileng, a a phothulogileng go laola bo sentle go dira ditlhatlhobo le go tsiboga ka bonako mo dikganyeng tsotlhe ke karolo ya boikarabelo jo.

Dikgwetlho tsa boitekanelo di ka laolwa sentle ka go neela katiso le thuto go badiri ba temothuo. Katiso ya ka metlha ya boitekanelo le pabalesego go thusa badiri go lemoga dikotsi le go tshwara didiriswa kgotsa dikhemikhale ka tshwanelo. Tlamelo ya didiriswa tsa tshireletso ya sebele PPE le yone e ka laola dikgwetlho tsa boitekanelo ka go sireletsa badiri kgatlhanong le dikhemikhale le dikgobalo.

Nngwe ya dikgwetlho tse ithutang go tswa kwa metseselegaeng di lebaganeng le tsona mo go fitlheleng thuto ya temothuo ke go fitlhelela dikolo le di diriswa tsa boleng jo bolekanyeditsweng. Dikolo tsa kwa magaeng gantsi ga di na dilaborathori tsa science tse di nang le didiriswa tse di lekaneng, dilaeborari le inthanete. Kgwetlho e, e ka rarabololwa ka go nonotsha mafaratlhatlha a thuto kwa magaeng ka go beeletsa mo dikago tse di botoka tsa dikolo jaaka dilaborathori inthanete le didiriswa tsa go ithuta.

Go ga gore koko e ka nna motswedi o o ka nnang teng wa dibaketeria tse di sa lwantshaneng le bolaya go na le ditlamorago tse di masisi mo boitekanelong jwa setšhaba le mo pabalesegong ya dijo. Nngwe ya ditlamorago tsa teng ke ditshwaetsego tse di thata go alafiwa. Fa batho ba ka ja, kgotsa ba kopana le dibakateria tse di sa lwantshaneng le dibolaya tse di tswang mo kokong, ba ka nna le ditshwaetsego tse di sa lwantshaneng le bolaya tse di tlwaelegileng, seno se ka baka gore motho a lwale ka nako e e telele a robadiwe kwa bookelong kgotsa le e leng go swa, se se segolobogolo mo mo kotsing jaaka bana le bagolo.